Iye, likhona ifilimi engilaziko elithandwa nangaphetjheya ngileli elibizwa ngokobanyana nguShaka Zulu.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuhlula abanye ngokobonyana ekugcineni kubanguye ikutani nofana kubanguye ophumelelako.

Kungebanga lokobonyana ipilo yabo yemakhaya ayaziwa kwaziwa khulukhulu kwamambala ipilo yamafilimini nofana ipilo ebayilingisako.

Iye, ngivumelana nakho khulu kwamambala esikhathini esinengi uhlangana neenlelesi ezenza okwenziwa emafilimini. Ngokombono wami ngivumelana nakho khulu nangokwerhubhululo lami.

Iye, ngicabanga bonyana lokho kudima abangakghoni ukubhadela i-internet. Ukubukela amafilimi ku-internet kuyabiza khulu kwamambala.

Ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ngombana akubizi ukubukela amafilimi kumabonwakude asikho isidingo sokobonyana ubhadele.

Kubukela kumabonwakude.

Ifilimu lakaShaka ngombana kulifilimu ogade egade lenzeka ngesikhathi se-apartheid nakulwa abantu abamhlophe nabanzima.

Nami ngiwathandela kukobonyana ayangilibazisa begodu kubanelwazi engilitholako emafilimini.

Mina ngithanda amafilimu akarisako nofana ahlekisako ngengiwo lawo amafilimu engiwathandako.

Iye, ngicabanga bonyana asabukelwa nanje. Ngombana akubizi khulu ukubukela kumavidiyo nofana kumabonwakude.

Yibholo leenyawo.

Kungombana kunabalandeli abanengi abalandela zemidlalo begodu imidlalo iyalibazisa ibuthelela nemindeni kanye nabentwana.

Iye, ngicabanga lokho kungabenza abantu bonyana bangasaya eenkundleni ngombana bazokukghona ukubukela bahleli labafuna khona ngesikhathi sabo.

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana ngisuke ngihleli kamnandi ngedwa ngiwukubukela ngesikhathi sami.

Ngikhetha ukulifumana ku-internet.

Kokobonyana bathi ukungena ematatawini akusabhadelwa lokho kungabuyisa abantu bonyana bazale ematatawini bangene mahala.

Idla idatha khulu kwamambala izokuqedela idatha.

Ngicabanga ukobonyana kuyabadurela khulu kokobonyana babukele umdlalo ku-internet bakghabhudlhwa ngilokho.

Ngokuthenga imali nangokufaka imali eenkhamphanini zokubheja, ukubheja leyo midlalo edlalwako ziyenza ngendlela leyo.

Iye, ngicabanga bonyana anikelwa isikhathi esaneleko kokobonyana kukhulunywe ngalo lelo limi Ilimi elinye nelinye linikezwa isikhathi salo kumabonwakude.

Iye, ngiyakwenza lokho.

Kusiza ekutheni ifilimilelo nawungalizwisisiko nofana nawungalizwako nabakhulumako ukwazi ukufunda esiNgisini uzwisise.

Isibumbanisa ngokobonyana kuyahlanganwa kuzwane, kukhulunywe ngayo imidlalo le kokobonyana idlale bunjani.

Iye ibholo izokuqedela idatha nawuyibukela nge-inthanethi. Ukubukela nge-inthanethi kuyabiza khulu kwamambala.

Yandise ukutholakala eendaweni ezifana neentolo, emaphageni kanye neenkolweni zombuso uyavamisa ukuthola indawo ene-Wi-Fi yasimahla.

Ngithanda ukuwabukela kumaliledinini ngombana ngiwabukela ngesami isikhathi begodu ngihleli kuhle khulu kwamambala ngaphandle kokurhaba bonyana izokudlula nofana angeze yadlula na.

Kuyakghonakala khulu kwamambala esikhathini sanjena uthola bonyana izinto abanazo abavumi abanengi akusizo zabo uthola bonyana ngezalapho ebarikhoda khona iimivumo yabo nofana zi-own ma-bank noma amaziko wokubeka imali. Abavumi abanengi nabasaphilako abazibikeli iimali bayazibhubhudla zoke.

Iye ngiyibona kuyinto ehle khulu kwamambala.

Ibasiza khulu kwamambala ibasiza khulu ekuthuthukiseni amarhwebo wabo kanye nekufumaneni umuntu masinyana ebamfunako ngaleso sikhathi nawuthola ukobanyana akafumaneki isiza khulu kwamambala iinkundla zokuthintana.

Iye kuyakghonakala khulu kwamambala ufumaniseka bonyana omunye umvumi ubandlulula abanye abantu nofana ngendlela uvuma ngakhona uvuma sengathi urhodlha omunye umuntu nofana uyamethuka uyakghona khulu umvumo ukususa inturhu hlangana nabantu.

Iye khulu kwamambala uqinisile kuliqiniso elikhona ngombana iinkundla lezi zokubheja zisebenzisa lokhu esikubiza ngokobanyana yidatha. Idatha lithengwa khulu kwamambala nakudlala imidlalo ngombana abantu bafuna ukubukela basebenzise i-inthanethi nofana basebenzise umaliledinini. Lezo zinto esele ngizibalile zisebenzisa khulu idatha, idatha uyalithenga ungene ngalo eenkhamphanini zokubheja begodu ukubheja kufuneka imali ekubhejeni kufuneka imali.

Iye imirhatjho yemiphakathi isese lilwazi khulu kwamambala ngombana emirhatjhweni bayababiza abantu abanelwazi bakhulume ngokuthileko nofana nawe ulilunga lomphakathi uyakwazi bonyana udosele emtatweni nofana emrhatjhweni ubawe isizo ulithole. Ngalokho ke ngiyatjho ngithi imirhatjho yeemphakathini isese lisizo ngivumelana nakho.

Kufanele liphathe iindaba ezenzakalako emphakathini nofana narha jikelele liphathe iindaba ezifana nokuthi kufuneka abotsotsi nofana abantu abalahlekileko nofana kuvele isehlakalo esithile esimbi. Iphephandaba laba neendaba ezifana nalezo liyabadosa abantu khulu kwamambala.

Umdlalo odumileko ephasini jikelele mdlalo webholo ibholo leenyawo. Ibholo leenyawo lidumile ephasini kukho konke akunandawo enganawo umdlalo lo. Yeke umdlalo lo udumile kukho konke begodu uyathandeka.

Awa imikhangiso ayingikghabhudlhi khulu kwamambala ngasikhathi uthola bonyana umkhangiso loyo kuyinto engangisiza begodu kuyinto egade ngivele ngiyifuna. Kanengi uthi usabukele ividiyo ku-Youtube nofana ubukele ividlwanakho ku-Youtube kuvele wona umkhangiso wayo yona leyo into oyifunako lokho akungikghabhudlhi khulu kwamambala begodu nomkhangiso uthatha isikhathi esincani awuthathi isikhathi eside.